Ndzi nga vutisa vakokwana swaku khale a va endlisa ku yini kurisa vanhu ku ku kurisa ndyangu wa vona hi ku kala minchumu leyi nga na yona masiku lawa ku fana na tiselulafoni thekinoloji Wi-Fi mimovha a va fambisa ku yini xikolweni a va swekela kwini a va tirhisa toilet ya ku fana na yini.

A swi pfuni hi mhaka yo loko u dyondzisa vana va wena va swi vona swaku leswi a swi endli hi vavanuna leswi a swi endli hi vavasati ku a swi pfuni evutomini bya vona hi ku loko va kula va u kuma swaku waxinuna a nga swi koti ku sweka haleni a nga catanga se i ta lava swaku n'wansati ku va hi yena a mu swekelaka kasi vavasati loko na vona loko u va kurisa hi ndlela yo ku nga va dyondzisi leswo van'wani u kuma se a nga ha ri koti ku chayela movha hikuva movha va lava swaku chayela hi vavanuna swi pfuna ngopfu swaku va dyondzisiwa ku endla hinkwaswo ku nga vi na nchumu leswi endliwaka hi wansati kumbe wanuna hikokwalaho ko va ta kota ku ti endlela nchumu va nga va nga lavi ku hlupha vanhu van'wana va ti endlela nchumu ya vona.

Vavanuna vo tala va tlanga xiphemu xa ku va teka homu va tlhava homu va tirha mintirho ya le handle.

Vakokwana va khale na vamanana hi vona va va dyondzisaka vantshwa ndlela ya sweka swakudya swa ndhavuko hikuva hi vona va swi kotaka ku swi sweka ngopfungopfu vakokwana hikokwalaho i khale a va sweka swona va swi tiva ku tlula vantshwa.

Swi tlakusa xiximana eka nkarhi ka vanhu hi ku swi va dyondzisa hi ku cincana ka ka ndhavuko ya vona van'wani va swi kota ku dyondza hi van'wana ku fana na maxhosa na wa matsonga va swi kota ku tiva swaku loko va cina va cinisa ku yini swaku loko va ambale ambala ya ndhavuko ya vona i njhani ku endliwa njhani.

Ndzi nga n'wi vutisa swaku sweswi wa ha tirha mintirho ya le handle ndzi nga mu butisa swaku sweswi wa swi kota ku sweka ndzi tlhela ndzi mu vutisa swaku sweswi i mani a tisaka mali endlwini ku mu vutisa ku i titwa njhani ku vavanuna na vavasati va tirha hinkwavo i titwa njhani swaku masiku man'wani i wa i wansati tisaka mali ndlwini wanuna.

Vutihlamuleri swirho swa ndhawu swa ndyangu swi tlangaka eka mucato wa ndhavuko wa vatsonga hi ku malovola ku va tisa va tisa timpahla va tisela mindyangu lowun'wani va eka wona va suka va humesa mali na byala ku cina.

Ndzi nga katsa leswaku vanhu vaxisati i vanhu lava nga na matimba ngopfu hi ku a va swi kota ku tisa n'wana emisaveni na va nga ri na va nga tirhisi murhi ndzi tlhela ndzi hlaya swaku vanhu vaxisati a va swi kota ngopfu ku va sweka va va va hlayisa ndyangu wa vona na va va ndzi nga hlamusela leswaku vanhu vaxisati va na matimba va tlhela va swi kota ku tikhoma va khomisa ndyangu wa vona kahle hambi va tlula kwini a va swi kota ku va tlula lani na ndyangu wa.

Ndzi nga boxa leswaku vukresti byi pfuna ngopfu ku vanhu va twana byi pfuna ngopfu ku vanhu va tiva ku va hanyisa mahanyelo ya njhani mahanyelo ya kahle mahanyelo yo landzelela buku ya kreste.

Eya swi nkoka ngopfu hikuva eAfrika-Dzonga ku tele vanhu vo cincacincana se van'wani u ta va u ta vulavula na yena hi Xitsonga kasi u vulavula xiZulu se swi kahle ku mi ta kota hinkwayo hinkwenu ku twisisana loko mi vulavula u kota loko ku nga swi koti ku xi vulavula u kota ku twisisa u hlamula hambi wo hlamula hi tiko ra wena a swi fani na u nga tivi.

Ndzi ehleketa swaku hi hundzile va manguva lawa ngopfu hikokwalaho ko vanhu va sweswi va tirhisa ti-tablet-i thekinoloji vakokwana na vona a va ha hlayi hi switori va va nyika ti-tablet-e a va ha va byela leswaku khale a ku endlekala yini.

Vatsonga eka ndhavuko wa matsonga ngopfungopfu ku dyiwa vuswa ni muroho ku rhandziwa ngopfu vuswa ni muroho.

Swi kombisa swa matimba swa vutivi swindzhaka ya ku tinyungubyisa bya vaaki.

Layeni leyi yi nga endla swaku ndzi nga ndzi nga titwi kahle hi ku vavasati i a hi vanhu lava va le khixini i vanhu na vona i vanhu lava kotaka ku tirha mintirho leyi tirhisiwaka hi vavanuna i vanhu lava va kotaka ku endla swilo na vona se loko va va layeni leyi va yi hlaya yi kombisa ku ku delela vanhu vaxisati.

I munhu un'wana na un'wana loyi a kumeke a swi kotaka ku tirha a ku na swaku i wansati kumbe wanuna loko munhu a kurile a swi kota ku a sungula ku ti endlela minchumu u faneke ku a kota ku basisa swibye.

Avuxeni kokwani ndzi le bus stop ndzi yimele bazi a ma se fika mabazi va hi byele swaku mabazi ma ta fika late se ndzi yimele swaku mabazi ma ma ma vuya se ndzi ta swi kota ku khwela ndzi ta ekaya ndzi kombela swaku mi ndzi yimela mi ndzi rivalela a hi mehe i tibazi leti tekaka nkarhi.

Eya ndzi vona swi na nkoka ngopfu hikuva vavasati na vona va kota ku endla leswi swi endliwaka hi vavanuna.

Va pfuneta hi ku va teka vanhu lava va tshama na vona hansi va vulavula na vona swa ku vatshiketa ku kumbe va va rhumelela eka eka wo va ta kota ku va nyika ntirho wo wo wo endla swa ku va nga .

Ndzi nga n'wi vutisa swa ku u swi kota njhani ku tirha loko vanhu va olova ndzi tlhela ndzi mu vutisa swa ku a eka xikhundla lexi a nga ka xona yena a nga ti kumi na lwa na vanhu loko a hluleka ku va a vulavula na kumbe a va pfuna ku holova ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa swa ku xana yena loko a ri ka xiphiqo lexi a ta endlisa ku yini.

I ku a nga hlangana na vanhu kasi a kuma swa ku va vulavula a ndzimi leyi a nga tiveki loko a heta va mu hleva kumbe a nga swi koti ku kuma ku pfuniwa loko a lava ku pfuniwa hi ku a nga tivi ku vulavula mavulavulelo lawa va vulavulaka naswona a nga tikuma a ri le nkingheni hikuva a nga swi koti ku vulavula na vanhu van'wani va nga n'wu khomisa ku biha hikuva i vulavula i vulavula ririmi rin'wana a nga vulavuli le ra vona.

Vanhu vo tala va le madorobeni va tikuma na va hlangane ni swiphiqo swo fana no masiku man'wani va ngheneriwa hi swigevenga va tikuma na va xava mati va tikuma na va xava gezi yo tala va kuma swilo na swi va durhela futhi loko u tshama edorobeni u tikuma na u nga swi koti ku vulavula ku vulavula na vanhu lava u tshamisaka na vona kumbe u tikuma na u tshama eka ndhawu leyi nga le kule na van'wana.

Mehe ndzi rhandza ngopfu vuswa na guxe ndzi swi rhandza ngopfu hikuva swi na vutomi ngopfu swakudya leswi naswona swa nandzika i swakudya swa ndhavuko leswi swi rhandziwaka ngopfu hi Vatsonga.

Munghana ndzi ambala swa ndhavuko ya wena hikokwalaho ko ndzi lava ku dyondza hi ndhavuko ya wena mehe ni Mutsonga lowu a toloveleke swa Vatsonga ndza rhandza ku dyondza swa vanhu van'wani va ndhavuko swo cincacinca leswi swi nga faneki na swa hina se a ndzi a ndzi kombela kumbe a ndzi navela ku u ndzi lomba swa n'wina ni ta swi kota na me ku dyondza hi swa ndhavuko ya n'wina.

Eka tiko ra hina a hi na vuhosi i ku hi tirhisa government kasi khale vuhosi bya hina a ku ri i swa ndyangu lowun'wani a wu n'wi khomile.

Nawu loko u lulamisa miholovo vona va khoma vanhu va va yisa ejele kasi maendlelo ya ndhavuko va lulamisa hi ku va teka vanhu lava va vulavula na kumbe va va yisa eka ndhawu la va ta va pfalela kona va dyondzisa ku va nga holovi tindlela leti a ti fani hikuva vanhu va ndhavuko va na tindlela ta vona to to lulamisa miholovo kumbe swiphiqo leswi kasi va milawu na vona va endla hi ndlela ya vona.

A a bibele yi va pfuna ku va kota ku hanya hi ndlela ya kahle swa ku va nga endli ni nchumu ni na va kota ku hanya mahanyelo lama.

Hina hi ambala xibelani lexi xo tala ti-colour to tala xi nga na xi akiwe hi ndlela yin'wani xi tlhela xi va swikulu swi tika loko mi xi ambala loko mi .

Ndzi nga va dyondzisa ku hanya na vanhu swi na nkoka ndzi tlhela ndzi va byela leswaku va fanele ku va nga holovi va fanele ku va tshamisana ndzi tlhela ndzi va dyondzisa leswaku ku na tindlela to hambanahambana to loko mi holovile mi nga lunghisa tinkingha ta wena kasi mi nga lwi naswona ku tshama hansi mi vulavula swi na nkoka ngopfu loko mi ri vanhu.

Khale a va gangisana hi ku loko vakokwana va tivana a va teka a va tekana va byelana swa ku loko n'wana n'wana wa yehe wa kokwana i ta tekiwa hi n'wana wa kokwani lowun'wana se va gangisana hi tindlela leto va tisa tihomu va tisa na ni na swiambalo loko va heta va xavelana minchumu .